Ku omisiwa ka nyama kahlekahle swi hi pfuna ku va yi tshama nkarhi wa ku leha, naswona swi va swi nga lavi swigwitsirisi. So loko nyama yi .

Mhaka leyiwani yi ta ni karhata ngopfu, a yi ta ni karhata swinene hikuva tanihi vaakelana hi fanele hi kota ku vulavurisana, hi fanekele hi kota ku hanyisana. Swi vula ku a nga koti ku va a teka matandza ya tihuku ta mina a nga ndzi hlamuselanga. U fanekele a ndzi tivisa ku tihuku ta wena ti veke matandza a mutini wa mina a ndzhaku ka yindlu ya mina, so kutani ndzi lava ku ni lava ku ma tirhisa kumbe ni lava ku ma dya. Hi ndlela yaleyo hi kota ku vonisana, hi kota ku ya mahlweni hi hanyisana. Loko hi tsandzeka ku hanyisana na tanihi vaakelana i swilo leswi swi kwatisaka, i swilo leswi hi swi hlundzukisaka munhu, swi n'wi tataka e moya kahlekahle, swi n'wi kwatisaka swinene.

Van'wamapurasi i vanhu lava va tirhaka hi mati, swifuwo swa vona swi lava mati. Lava byalaka swimilana, swimilana swi lava mati swi lavaka ku cheletiwa miroho yi lava ku cheletiwa. So loko ku ri na dyandza, dyandza ri endla leswaku ntirho wa vona wu tika swinene na koho a va koti ku va na mbuyelo kumbe ku tshovela hi ku loko mati ma nga ri kona mapurasi ya xaniseka swinene. Swi vula ku van'wamapurasi va khumbeka hi ndlela leyo tika kumbe yo vava swinene kumbe swa va tikela swinene loko ku ri na dyandza.

Van'wamapurasi lava tshovelaka hi mavoko va na swiphiqo swa ku va hlwela eku tshoveleni ka vona, swi va tekela nkarhi wa ku leha ku tlula lava va tirhisaka michini. Leswi swi endla leswaku loko va ya fika ka yin'wani ka swin'wanyana swa swi tshoveriwa swa vona swibyariwa swa vona, va kuma leswaku se swi onhakile kumbe se swi omile. Kutani xintshunxo xa kona lexi nga va pfunaka i ku va va kota ku kuma vatirhi kumbe mavoko yo hlaya, mavoko ya ku tala leswaku va ta hatla va heta. Kumbe va kuma michini leyi olovisaka eku tshoveleni va ta hunguta nkarhi lowu va wu tirhisaka ku tshovela.

Eminkarhini ya ku sala swakudya leswi nga le mathinini swi va swi nga ri kahle ka rihanyo ra hina, hikuva swi va swi ri na khombo ra ku ku vaviseka swintsongo thini leriyani ra rhusa. Ku rhusa ka rona swi onha swakudya leswi nga le ndzeni, leswi hetelelaka swi vanga leswaku vanhu va vabya. Minkarhi yo tala swakudya swa mathini hi swona leswi swi endlaka ku vanhu va ku tala va va na chefu ya swakudya, va tikuma va vabya va nga swi tivi va vabyisa yini. Loko ku kambisisiwa ku kumeka leswaku ku na chefu ya swakudya leyi ku nga yona yi va ka yi suka ka mathini lawa.

Ku ni switsotswana swo fana ni muhlwa, ni masokoti, leswi ku nga swona leswi onhaka swibyariwa. Naswona van'wamapurasi va nga swi lawula hi ku tirhisa mimirhi yo fana na Blue Death, leswi mimirhi leyiwani yi tirhisiwaka a yi onhi mbangu.

Tanihi muntshwa wa laha Afrika-Dzonga ndzi ni ku tsakela ku va ndzi nghena ka swa vurimi. Kambe ku nghena eka swa vurimi swi lava mali, swi lava switirhisiwa leswi na swona swi lavaka mali. Se kutani ke ni lava ku pfuniwa hi mfumo ku va ni nghena ka swa vurimi, leswi swi ta ndzi kotisa ku va ndzi kota ku nyika van'wanyana mintirho, lava va nga le ku pfumaleni ka mintirho naswona hi kota ku pfuna tiko ra hina ka ku va swakudya swi nga heleli. Hikuva vurimi bya hi pfuna swinene, so ku tsakela ka mina i ku va ndzi kota ku pfuna tiko ra mina ni pfuna ni vantshwakuloni ku va va nghena emintirhweni va nga tshami kaya.

Tikholichi ta vurimi na tidyunivhesiti ta kona swi pfuna ku va u kumbe ntirho ya swona i ku va swi nyiketa vadyondzi vutivi, vuxokoxoko, ni ku va dyondzisa hi ta vurimi. Ku va va tiva ku swa vurimi swi tirha njhani, va tiva vuxokoxoko hinkwabyo lebyi lavekaka, leswi va lulamiselaka ku nghena eka swa vurimi. Ku va munhu a nga ngheni ka swa vurimi a karhi a pfumala vutivi.

Xa ku sungula i ku va vatirhi va mina ndzi va vutisa swivutiso u kuma leswi va tivaka swona hi ta vurimi, swi na nkoka swinene ku va munhu a tiva vanhu lava a va nyikaka ntirho leswaku va tiva yini hi ntirho lowu lavaka ku va nyika wona. Kutani ndzi vona swi ri swa nkoka ku va hi rhanga hi burisana ndzi kota ku kuma vuxokoxoko lebyi va byi tivaka ni ku i yini leswi va swi pfumalaka va lavaka ku dyondzisiwa swona.

Va fanele ku rhanga hi ku va va lavisisa kumbe ku kuma vuxokoxoko hi timhaka ta mayelana ni nawu kumbe milawu yo ya mpfuxeto wa misava. Leswi swi pfunaka munhu ngopfu i ku va na vutivi hi mhaka yo karhi kumbe hi mhaka yeleyo u lavaka ku langutana na yona. Kutani swi na nkoka ku loko va ha sungula va lavisisa vuxokoxoko hinkwabyo lebyi va fanekele va va na byona, swi ta va pfuna swinene.

Nchumu lowu ni nga wu vona ka nkarhi wa sweswi hileswaku swo fana na mavele, swa tika ku ma kuma ngopfungopfu loko munhu a nga ri na mali. Hikuva maxelo ya cincile, tinguva a ta ha fambisi hi ndlela leyi a ti fambisa xiswona, kutani varimi va tikeriwa swinene ku va va kota ku byala na ku tshovela mavele. Leswi endlaka ku swa ku tala ku fana na miroho leyiwa swa tika ku va munhu a kota ku yi byala kahle hi ndlela leyi ya khale a ku toloveriwe yona hikokwalaho ka ku va ku ri na ku cinca ka maxelo.

Van'wamapurasi va le matikoxikaya swiphiqo leswi va hlanganaka na swona i ku va va va va ri kule ni vaxavi va swakudya leswi va swi xavisaka, ni ku pfumala vutivi. Va ku tala va vona a va na vutivi hi ku va va nga tihlanganisa njhani ni vanhu lava faneleke ku xava kumbe timakete laha va nga xavisaka kona swakudya leswi va nga swi byala. Kutani ku kala vuxokoxoko hi ku va va ri kule ni madoroba, va ri kule ni swa ku tala, swa va tikisela swinene. Ni ku va va tikeriwa hi ku va va nga ri na swa ku famba, leswi va faneleke va ya laha timakete ti nga kona va tirhisa swona.

Hi ku ya hi vutivi lebyi ni nga na byona ndlela ya ku phamela tihomu ya kahle i ku va ti nyikiwa byanyi, lebyi nga kahle, ti nyikiwa byanyi laha ti tshamaka kona. Ti va ti nyikiwa na mati, ivi ti va ti fambisa fambisiwa ti kota ku va ti ti ti olola ti ti ti nga noni hi ndlela yo ka yi nga ri kahle.

Mhaka ya mpfuxeto wa misava na Agri-BEE i swilo leswi swi nga vekeriwa kumbe leswi nga milawu leyi nga vekiwa leswaku yi kota ku pfuna vanhu lava a va tshikelelekile khale. Kutani sweswi a swi olovi hikuva vanhu lava va nga vuyeriwa hi ku va ku tshikelela ka van'wanyana, a va pfumeli ku va va nyiketa vanhu lava nga tekeriwa misava ya vona kumbe ku va vanhu lavawa va kota ku nghena ka swa vurimi va tlakusiwa. Va lwisana na swona, leswi endlaka ku swi nga olovi ka vanhu va ku tala na ku va vanhu vo tala va nga ri na vutivi hi swona.

Ni fanele ni kota ku tiyisisa ku va vatirhi lava tirhaka emapurasini, va na swo tirha leswi va endlaka ku va va va hlayisekile loko va ri ku tirheni. Xa vumbirhi va tirhaka ndhawu leyi nga hlayiseka, a va tirhi hi swilo leswi swi nga vekaka rihanyo ra vona ekhombyeni. Naswona hi fanele tlhela hi langutisa mhaka ya ku ri va tirha nkarhi lowu nga fanela, a va tirhi tiawara to tlula mpimo va nga tirhi mintirho ya ku tika ngopfu leyi nga va vavisaka.

Tihomu ta masi ti lava ku va ti tshama ti basile, ti tshama ka ndhawu ya ku basa, ti dya swakudya leswi swi nga kahle ka miri wa tona. Ti fanele ti va ti tshama eka ndhawu ya ku va ti kota ku tshamiseka, ku nga vi ndhawu ya ku tala ya ya ku hlangahlangana. Ti lava ku va loko ti sengiwa, ku na masungulo ya koho, ti sengiwa kahle, munhu a a ti sengiwa hi vukheta. Naswona a ti nyiketa nkarhi wa yena, loko a hetile a tlhela a ti basisa, ti lava ku va tona vinyi ti tshama ti basile. Swa pfuna swinene.

Eka nkarhi wa sweswiwani vanhu va ku tala va kumaka vutivi hi swa vurimi va le ku sunguleni ka vurimi naswona, swa pfuna swinene hikuva vanhu va ku tala va kota ku kuma mintirho. Minkarhi ya ku tala loko vanhu va tirha swi endlaka na ikhonomi ya tiko yi kota ku va yi tlakuka hikuva ku va ku ri na nkhuluko wa mali. Ku va ku ri na vanhu va hunguteka lava nga langutela ku pfuniwa hi mfumo, vanhu va ku tala va kota ku va va ti tirhela, va kota ku va va pfuna ku va ikhonomi ya tiko yi kula.

Swiyimo swa swiyimo swa maxelo, ni maendlelo ya ya vurimi swi khumba minxavo ya swakudya swinene ngopfu hikuva, loko maxelo ma nga ri kahle swa tika ku va varimi kumbe van'wamapurasi va kota ku tumbuluxa swakudya kumbe ku va swakudya swi kota ku swi huma kahle. Kutani na maendlelo ya kona na wona ya khumba nxavo. Loko swi fanele ku tirhisiwa michini yo karhi yi lava mali, leswi endlaka ku loko se ku ya xavisiwa swakudya leswiya ku hlayiwa ni leswi swi nga na mali leyi yi nga tirhisiwa ku va swakudya leswi swi tumbuluka.

Maendlelo ma khale na maendlelo ya sweswi a ma fani. Maendlelo ya ndhavuko minkarhini ya ku tala ya teka nkarhi wa ku leha loko vanhu va ri ku rimeni, naswona ku va ku languteriwe ngopfu mhaka ya mpfula. Matikoxikaya minkarhi yo tala mati ma ma kala, leswi endla leswaku hi nge swi fananisi ngopfu a swi ringani ngopfu. Kahlekahle a swi ringani hikuva marimelo ya masiku lama ku tirha ngopfu michini, ku rima ku tirha ngopfu michini, ku tshovela. So vanhu lavawa marimelo ya vona ya va ya nga fani kambe lava va maendlelo ya khale a va tirhisi mali ya ku tala, ku va va kota ku endla vurimi bya vona. Kambe lava va manguva lawa va tirhisa ngopfu mali ya ku tala hikuva va tirhisa switirhisiwa swo karhi.

Vukhamba byi khumba muholo wa vurimi hi ndlela ya ku loko a ku koteki ku ku va na mali leyi enelaka hikuva leswi xavisiwaka swi hetelela swi nga ha ri swona leswi a swi tshoveriwile swi vula leswaku mali leyi yi va ka yi endliwile hi purasi yi va yi ri a hansi leswi endlaka ku muholo wa vurimi na wona wu fanele wu yehla hikuva mali leyi nga endliwa i yi ntsanani naswona nsusumeto wo va a ya mahlweni a rima wa khumbeka swinene hikuva wu sungula ku hela matimba ku va a tirha ngopfu kambe a tshovela leswi ntsanana

A ndzi ta tiyisisa leswaku ku na vanhu lava rindzaka naswona ndzi tiyisisa leswaku ndzi endla rhengu khumbi leri ri nga ta endla leswaku va nga koti ku nghena ri va henhla naswona hi laha ku ngheniwaka kona egedeni ndzi tiyisisa leswaku yi tshama yi .

Minkarhini ya ku tala ntanga kumbe xisin'wana xi va xi endleriwe ngopfungopfu ku va hi dya la kaya swi talangi leswaku xi tirhiseriwa swa ku xavisa kumbe ku ti hanyisa hi xona emikarhini ya ku tala tinsimu letikulukumba ti endleriwe leswaku vanhu va kota ku tlhela va yendla bindzu hi tona.

Varimi va fanele ku va va tsarisa eka tindhawu leti faneleke leti varimi va tsarisaka ka tona naswona va fanele va langutisa leswaku a ku na maphepha lama lavekaka ku va va kota ku va na wona ku va va kota ku va va xavisa ehandle ka Afrika-Dzonga naswona va fanele va tiyisisa leswaku swihumelerisiwa swa vona swi fanerile kumbe swi le ka lexi fanelaka ku va va xavisa ehandleni ka Afrika-Dzonga xana.

Emikarhini ya ku vanhu lava endlaka vurimi lebyitsongo hi vona lava va yisaka mahlweni kumbe va landzelerisaka ngopfu hikuva va va va ri varimi lava va va ka kona hikokwalaho ka ku va va kule va dyondzisiwa hi ta vurimi ekaya naswona va rima va rimela ku ya mahlweni va endla na swakudya leswi swi nga swa ndhavuko.

Ku tiyisisa leswaku ndhawu ya vona yi tshama yi basini ku tiyisisa leswaku na mati ma kumeka kahle va tiyisisa na leswaku na a yi na ngopfu naswona a hi ndhawu leyi tshamaka .

Ndzi nga hlayisa swimilani swa mina xo sungula hi ku tiva swimilani leswaku swimilani swo karhi swi fanele ku byariwa hi nguva yo karhi naswona ku na miako yo karhi leyi tirhisiwaka ku va munhu a kota ku sirhelela swimilani swa yena ka maxelo swo fana na nchumu lowu hi xilungu wu vitaniwaku a Greenhouse yi kota ku pfuna ku sirhelela swimilani swa mina ka ka ka ka ka tinguva kumbe ka maxelo ya ku hambanahambana.

Ndzi tiva tiya ya nhova tiya ya nhova i tiya leyi kotaka ku basisa miri wa munhu yi kota ku tshungula munhu loyi a va ka a thyake ndzeni loyi a va ka a ri na swilondza ndzeni ni kota tiya ya leyi ya ku yi kota ku n'wu basisa hi endla leswaku a kota ku hatla a hola.

A va ringeta ku vula leswaku mavoko loko ma nga tirhi a ma nga ta pfuna nchumu se vanhu va khale a va ri vanhu lava a va byala a va ri vanhu va ku hlota leswi a swi endla leswaku va kota ku tshama va ri na swakudya ku rima ka vona a ku va pfuna leswaku va nga pfumali swakudya a va fuwa swiharhi va fuwa swifuwo swo fana na tihomu timbuti tinyimpfu tihuku a va a va fuwa swiharhi swo fana na sweswo leswi a swi kota ku va nyiketa swakudya vurimi bya vona na ku hlota ka vona na ku kota ku ku ku ku ku phasa tinhlampfi.

Ku na nongonoko wo fana na Nedbank, Netbank i i bangi ya misava leyi pfunaka vanhu lava lavaka ku endla swa vurimi yi va nyiketa timali, ku na lava va va swa vurimi va agriculture ku va swa vurimi lava na vona va kotaka ku pfuna hi hi ku dyondzisa hi ku niketa vanhu ntokoto kumbe vutivi bya swa vurimi nakona na ku va pfuna hi swa timali.

Ndzi munhu lwa pfumelelaka leswaku munhu u dyondza kahle hi ku vona munhu loyi a ri ku endleni ka minkarhi ya ku tala loko ndzi dyondzisa vatirhi ntirho wa vurimi ndzi va dyondzisa hikuva ndzi karhi ndzi va kombisa leswi va fanele va endla swona kumbe hi ku va ndzi endla ntirho lowu va fanele va tirha wo va kota ku dyondza ku antswa hi ku swi ku swi vona ivi na vona va swi endla.

Ntanga wa muganga wu na mbuyelo wa kahle eka vaakatiko hikuva wu kota ku va pfuna leswaku lava va nga ri ki na swakudya va kota ku kuma swakudya hi ku olova swakudya leswi swi nga na rihanyo ra kahle.

Ku xavisela matiko ye le handle swakudya leswi hi swi byalaka swi hi pfuna ngopfu hikuva swi pfuna ku va hi nyiketa vanhu mintirho hi ku ya hi loko ku lava kumbe ku navela ka vanhu va le handle ku ya ku tala leswi vulaku ku ku laveka ku va ku ri swakudya swa ku tala leswi humaka naswona swi pfuna ku va ikhonomi ya tiko ra hina yi kota ku tlakuka.

Ku na swa mavele mavele ya tala ku byariwa hi ximumu ku sungula hi ximunwana hi ximumu himhaka ku ri i swin'wani swa swimilana kumbe hi swin'wana swa swa swa matsavu lama ma lavaka mati ya ku tala ku va ku ri minkarhi ya timpfula ku va ku ri wona nkarhi wa kahle wa ku byala ku va na miroho yo fana na xipinichi leyi yi byariwaka hi nkarhi wa xixika yi va yi nga twani na dyambu ngopfu yi kahle ya kota ku mila kahle yi kula hi nkarhi wa wa wa xixika.

Va va va edlela leswaku swi kota ku va swi swi swi mila kahle swi kula kahle swi nga hlanganahlangani swi va swi kota ku va swi kula kahle swi nga manyanangi na swin'wanyani.

Ndzi nga ha kombela ku pfuniwa ka vaakatikokuloni naswona loko se hi ri khomile khamba leriwani hi ta ri teka hi ri yisa ka va nawu kumbe hi vitana va nawu lava nga ta fika va ri khoma hikuva loko u ri wexe u ti chela a nghozini ya ku va u vaviseka kambe loko mi tele mi va mi kota ku hatla mi khoma khamba ku va na ku hlayiseka naswona ku vitana va nawu swi kahle hikuva ku teka nawu mi wu veka mavokweni ya n'wina a swi pfumeleriwanga hi ku ya hi nawu wa Afrika-Dzonga.

Swi dlaya mhaka ya ikhonomi hikuva swi endla leswaku lava va khomaka tinhlampfi va kota ku ti xavisa va nga ha koti ku tikhoma va nga ha kumi nchumu hikuva lava va khomaka tinhlampfi hi ndlela ya ka yi nga ri nawini va va se va phasile.

Tiko ra China na tiko ra Netherlands hi vona lava va xavaka ngopfu matiko ya Europe man'wanyani na wona ya xava ngopfu hi vurimi bya Afrika-Dzonga.

Hina hi na purasi lerikulukumba ra vhinyo naswona hi tumbuluxa vhinyo leyi nga ya xiyimo xa le henhle leyi hi kotaka ku yi yisa na le matiko ye le handle hikuva yi ri ya xiyimo xa le henhla.

Ndzi nga byala mavele ndzi byala miroho ya tin'hwembe ndzi byala xipinichi byala muchayina ndzi byala ni makalavatla ni nga byala leswiwani hikuva misava ya hina yi kahle ya swi pfumelela naswona swi nga mila kahle na tikhavichi swi tlhela swi nona swi va leswi swi tsakisaka vanhu.

Tinxaka ka timanga hi Xitsonga a ndzi ti tivi kahle leswi ndzi tivaka swona ndzi tiva hi xilungu ku nga na timanga leti vitaniwaka leti ku nga tona le ti nga toloveleka naswona ku nga tona leti ndzi nga ti byalaka.

Ndzi nga ha endla leswaku ndzi cela ndhawu leyikulukumba ndzi endla damu naswona ndzi kuma na mathangi lawa ndzi nga ma tirhisaka ku va ndzi chela mati ka wona leswaku ndzi tshama ndzi ri na mati hi minkarhi hinkwayo.

Malume swifuwo swa n'wina swi lava ku tlhaveriwa hikuva ku na switsongwatsongwani swo tala leswi swi va ka kona leswi swi nga vabyisaka swifuwo swa n'wina kutani ku swi tlhavela swi endla leswaku mi swi sivela ka mavabyi ya swifuwo lama ma nga hetelaka ma dlaya swifuwo swa n'wina.

I xa ku sungula i ku va ni hambanisa swiharhi leswi swi vabyaka na leswi nga vabyeki leswi vabyaka swivekiwa a tlhelo kule na leswi swi nga vabyeki xa vumbirhi i ku tiyisisa leswaku leswi swi vabyaka swa tshunguriwa naswona a ndzi ta endla leswaku ndzi tshama ndzi karhi ndzi tlhavela swiharhi swa mina hi ti swi tlhaveriwa ku va ku siveriwa mavabyi yo fana na walawo.

Mi fanele mi tiyisisa leswaku loko mi lava ku senga tihomu laha mi sengelaka kona ku basile u tiyisisa leswaku na we u basile leswi swimadlamandla leswi i swintshwa a swi si tshama swi tirhisiwa xa vumbirhi u tiyisisa ku ri homu yo hi yoxe yi basile na lexi u sengelaka ka xona xi basile leswi u nga swi endla leswaku ku nga vi na switsongwatsongwani leswi swi kotaka ku va swi nghena.

A ndzi se tshama ndzi senga swifuwo masi kambe ndzi tshame ndzi vona loko ku sengiwa minkarhi ya ku tala loko ku sengiwa swifuwo xo fana no homu ku kumeka xibye lexi xi faneke ku senderiwa ka xona matikoxikaya homu yaleyo ya bohiwa leswaku yi kota ku va yi tshamiseka yi va ndhawu leyi naswona ivi yi basisiwa ku sungula ivi ku basisiwa na musengi na yena a hlamba mavoko ivi a sungula a kama loko a senga u rhanga hi ku senga masi yo sungula a hi wona lama va ma tekaka ivi i senga ra vumbirhi va teka wona ku ya tirhisa wona.

munhu a hluva huku i ntirho hikuva yi lava ku cheleriwa mati u nge yi hluvi hi mati ma ku titimela so mati lama ma ku hisa ma tirhisa gezi leswi endlaka leswaku ntsengo wa huku ya ku hluriwa wu hambana na ntsengo wa huku ya ka yi nga hluviwanga hi va hi langutise leswaku yi va yi dye gezi naswona yi tlhe yi vanga ntirho wun'wanyana.

Ndzi kamba leswaku ndzi va ndzi kamba leswaku mbewu a yi dyiwanga leswaku ya ha ri ka xiyimo xa kahle hikuva loko wo va u nga kambanga swi kumeka leswaku u byala mbewu leyi nga dyiwa swi va swi ri leswi swi nga ku onhelaka hikuva mbewu yaleyo yi nga ka yi nga mili ku va ku laveka mbewu ya ku va yi ri kahle yi nga dyiwanga yi yi va yi ya ha ri kahle.

Crop rotation yi pfuna ku endla leswaku misava yi tshama yi nonile yi pfuna ku hunguta switsongwatsongwana mavabyi na swo dya swimilani ku swi nga vi na matimba.

Ku cinca ka maxelo ku khumba ngopfu mbuyelo wa nsirhelelo wa swakudya hikuva nkarhi yo tala maxelo ma cincacinca naswona ma nga twisiseki hikokwalaho ka leswi vitaniwaka climate change so leswi endlaka leswaku minkarhini ya ku tala nsirhelelo wa swakudya wu nga ha vi wo fana na hi nkarhi wa khale leswiwani swi vula ku ri hi faneke hi ku va tindlela ta ku antswa ta ku ti tirhisa ku va hi sirhelela swakudya.

Minkarhini ya ku tala vatirhi va le mapurasini ndzi vona va nga tirhi ehansi ka swipimelo swa kahle hi ndlela ya ku ri minkarhi yo tala ni vona leswaku ku na ku tshikeleleka loku ku va ka ko va tirha mintirho ya ku tika swinene kambe va hakeriwa hi mali leyi tsanana leyi nga fambelaniki na mintirho leyi va yi tirhaka.

ndzi vona swi fanerile hikuva swi kona leswi va fanele va tshama va karhi va tiyisisa leswaku swifuwo kumbe swimilana swi va swi ri swi cheletiwile swi va swi ri eka xiyimo xa kahle hikuva tiawara ta ku tirha ta vona ti fanele ti va ni le ta kahle swi nge endleki leswaku munhu a tirha siku hinkwaro a ri yexe va fanele va kota ku cincana leswiwa swi endla leswaku purasi na rona ri famba kahle na vo vanhu va kota ku va va wisa swiyimo swa vona swi va swi ri swa .

Ndzi vona muholo wa vatirhi va le mapurasini wu nga fiki kumbe wu nga pfuni ku va va fikelela swilaveko swa vona hikuva va tirha mintirho ya ku tika swinene kambe mali leyi va yi holaka ndzi twa yi nga faneli kumbe yi nga yi nga fikeleli laha a yi fanele yi fikelela kona leswi endlaka ku minkarhi ya ku tala vanhu lava tirhaka mapurasini va hatla va karhala va va va helela hi va nga ha koti ku ya mahlweni va tirha nkarhi wa ku leha hikokwalaho ka mintirho leyi va yi tirhaka naswona va va va nga kotanga ku fikelela swilaveko swa vona.

Tanihi vafuwi va tihomu ta nyama na ta meleke hi tiyisise leswaku hi landzelerisa swileriso swa va vuhlayisi kumbe vuhlayiseki bya vatirhi emintirhweni naswona hi tlhela hi tiyisisa leswaku purasi ra hina ri akeke hi ndlela leyi yi endlaka leswaku vatirhi va hina va va va hlayisekile na swifuwo naswona swi va swi hlayisekile leswi hi nga swi endla nakambe i ku nyiketa vatirhi va hina yunifomo leyi va yi mbalaka loko vatirha leyi tiyisisaka leswaku va va va hlayisekile naswona yi va yi sirhelelaka eka swin'wana na swin'wanyana swo fana ni mavabyi kumbe switsongwatsongwana leswi nga tshikaka swi va .

Hi ku vona ka mina na hi ku ya hi vutivi bya mina vatirhi va le mapurasini va hola mali leyi nge le hansi ka ntirho lowu va wu endlaka leswiwa ndzi vula hikuva hi tiva nkoka wa ntirho lowu va wu endlaka kambe va hola mali leyi yi nga mali leyi ngo lo toloveleka kumbe mali leyi ni vonaka yi ri hansi swinene hikuva minkarhi yo tala va tirha tiawara ta ku leha mintirho leyi va yi tirhaka i mintirho ya ku tika.